Xa ungumfama kufuneka wazi zonke iindlela zokuveza imveliso. Izakhono zonke qiniseka ukuba unolwazi ngayo yonke indlela ezisebenza ngayo kuba xa unolwazi oluninzi kulula ukuziqalela elakho ibhizinisi, isengaba lelohlukileyo kwelo usuka kulo. Noxa imisebenzi iphela ungalindelanga kumele ube nendlela yokuzivusela owakho umsebenzi.

Ukuna kwemvula kunefuthe elihle kakhulu kuba zonke izityalo zidinga amanzi. Kwaye kufuneka xa uza kulima eso sityalo uqiniseke ukuba usilima ngexesha elifanelekileyo enyakeni.

igadi ndilime umbona, ikhaphetshu oonomnqathe kunye nesipinatshi, kuba kokona kutya kudingekala kakhulu emizimbeni yethu okulula futhi nokuzityalela kona.

Ukulima kuyalinciphisa kakhulu izingo lentlupheko kuba kaloku yonke into uyifumana egadini akukho nto uyifumana sitolo udinga imali. Wena okwakho kukungena kuphela egadini ukhe izityalo zakho.

Into yokuba abantu basezilalini babuyele ekuzilimeleni ukutya kwabo izokubancedisa ekubeni bona bakwazi ukuziqokelelela amasentshana bawagcine kubo. Kuba kaloku xa besiya kuyothenga edolophini ezi nto bayozithenga zezi bona bazobe bezilimile kubo ezigadini.

Kubaluleke kakhulu ukuba nendawo yakho yesivuno kuba kaloku yonke imali oyenzayo ngesivuno sakho uyayazi ukuba yimali eza kuwe akukho ndawo uyibhatalelayo.

Ulwazi olufumaneka edyunivesithi nakwikholeji lubalulekile kakhulu kuba lolona lunika ingcazelo ecacileyo ukuba kufuneka uzisebenzise njani kwezolimo kwaye uzinakekela njani izityalo zakho.

Kulena yam ifama imifuno efumanekayo yikhaphetshu, ispinatshi kunye nemithwani.

Iimbotyi ezinkonkxiweyo ziyakwazi ukuhlala ixesha elide kuba kaloku zona azifumani moya nalanga, zihleli nje zisendaweni ebandayo.

Sesona sivuno sixatyiswe kakhulu ngabantu basezilalini kunye nabasezidolophini. Ukuthengisa umbona sele womile eyona ndlela engakwenzela imali kakhulu kuba uzawukala uthengisele abanemfuyo kunye nabafuna ukuwusebenzisa kuyo yonke into ephekwayo abaza kuyitya ngelo xesha.

Ndingatsho ndithi silungile isigqibo la mafama kuba kaloku bayayazi into yokuba ukutyalwa kwehempa kufutshane nentsangu kuyayibulala kakhulu intsangu. Kuba kaloku okwa kuphaphatheka kwee-pollen grains zehempa ziyokuhlala kwintsangu yabo iyobe kukuphela kwesivuno sabo.

Njengoko ndingumfama indlela endigcina ngayo ubisi ukuba lungajiki lube ngamasi kukuwabeka kwiselwa. Iselwa ke yindawo esiyisebenzisayo kwisiNtu ukuze amasi ahlale engamasi, ubisi luhlale lubisi lungatshintshi.

Indlela yokwenza umqwayito uthatha inyama eluhlaza yenkomo uyifake ityiwa, emveni koko uza kuyixhoma phezulu endlini apho ungazufikelela zinja okanye amakati. Uzayixhoma apho for ixesha elide ube sele uyothula sele yomile kuyinyama etyekayo. Loo nyama siyibiza ngomqwayito.

Xa ungumlimi kubalulekile ukwazi amaxesha onyaka okulima kuba kaloku awukwazi ukuvele ulime umbona ngexesha lobusika. Kumele ulime izinto ezihambelana nexesha lobusika, ungathathi noba ngesiphi isivuno usilime ngelo xesha. Yileyo into ebalulekile ukwazini amaxesha onyaka.

Amanina ngabona bantu benza umsebenzi uhambe kwezolimo kuba kaloku ngabona bantu bawabambayo amaxesha onyaka. Futhi bayakhawulezisa ukuza namacebo xa kukhona umonakalo kwisivuno eso ngelo xesha. Ngabona bantu banenkathalo kakhulu. Kubalulekile ukuba babe khona kwifama.

Inyama yasezilalini yeyona nyama inencasa kakhulu ukodlula leya ikhuliswe ngesitofu. Ngeke ufike inyama ekhulele, inyama yemfuyo ekhulele ezilalini ingenayo incasa kwaye yeyona nyama ityeka kakuhle ukodlula le ikhuliswe ngezitofu.

Sesona silwanyana sisokolisa kakhulu kuba kaloku funeka usicingele kuyo yonke into. Noba kuyanetha sona asikwazi ukuzicingela uba siyanethwa kufuneke kubuye wena usithathe usifake endaweni ekhuselekileyo.

Isityalo ekuthiwa ngujongilanga sisetyenziswa xa kusenziwa amafutha.

Imeko ekufuneke basebenze ngayo abantu abasebenza kwiifama kukuqala ngokwazi umsebenzi wabo. Umntu wonke kufuneka abe nolwazi oluphangaleleyo ngomsebenzi wakhe kwaye awuthande. Xa ewuthanda umsebenzi wakhe loo nto iyawumenzela lula yonke into ayenzayo kwifama. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba nolwazi olunintsi ngawo lowo umsebenzi uwenzayo.

Imveliso kwezolimo inefuthe elikhulu kakhulu kuba kaloku xa isivuno sisanda kwezolimo nabasebenzi kunyanzelekile ukuba bande.

Kaloku esi sivuno sehempu xa sike sadibana nentsangu siyayibulala kakhulu. Kuphuma into engayiyo kulaa pollination.

Kukho intetho ethi ukonwaba komsebenzi kukuqhubeleka komsebenzi. So kuyiloo nto kubalulekile ukuba umsebenzi makahlale endaweni efudumeleyo kwaye azibone ebalulekile ukuba naye unako ukunakekeleka emsebenzini wakhe. Ngokwenjenjalo ke umsebenzi uyoqhubeleka ngokungena mngcele.

Ukunqaba kwemvula kuba nomphumela ombi kakhulu kwimfuyo kuba kaloku kufuneka iselile imfuyo kwaye ifumane negca enezakhamzimba. Xa kunganethi yonke loo nto ayenzeki kwaye ichaphazela izidlo eziphumayo kuloo .

Kweli loMzantsi Afrika izikolo zohlukana nezolimo kuba kaloku, onjengesifundo, kuba kaloku bona bayibona singekho isidingo sayo. Kuba kaloku yinto abayibona mihla le isenziwa kwiindawo abahlala kuyo. Abasakuboni ukubaluleka kwayo.

Wonke umntu kufuneke anikezwe ixesha lakhe ukuze enze umsebenzi wakhe kakuhle. Yonke into kufuneka ibenziwe ngexesha kwaye xa kunokwenziwa ngolo hlobo akukho namnye umntu ozawuphazamisa umsebenzi womnye. Wonke umntu uzawubhekana nale nto aze kuyo kwaye xa kusenziwa kanjalo kwezoqoqosho iya kuba nesivuno esihle kakhulu kwaye esininzi.

Ndicinga ukuba ikhona inzuzo kuba yonke into abazobe beyenza uninzi lwayo bazobe beyifundiswe apha ngumfama. Kuba ayikho into abazobe besithi hayi ndicinga ukuba, bazobe besenza into abayixelelweyo.

Andiqondi ukuba ikhona inzuzo ayifumanayo uRhulumente kuba kaloku yena uxhasa abasebenzi abasakhasayo kwezolimo.

Ukuthengisa ukutya okunkonkxiweyo kungenisa imali enintsi kwishishini elo ulivulileyo. Kuba kaloku yonke into ephaya enkonkxiwe ingumlinganiselo olinganayo kwaye nenzuzo oza kuyifumana izobe ingaphaya kokuqonda.

Kumele usomashishini lowo ubaqashileyo enze isiqiniseko sokuba kwixesha ngalinye lonyaka kukhona isivuno asilimileyo kuba wonke amaxesha onyaka anesivuno sawo.